Iziqhamo ezikhula kakuhle ebusika ziimbotyi kwaye namazambane.

Inkqubo yangoku yobunini bomhlaba eMzantsi Afrika intsokothile ngokuba ngemiba yokwembali ilizwe belike lasokola ngemiba yokuhluthwa komhlaba.

Ingenelo lokufuya kwenkomo ufumana okunintsi. Ekuqaleni uyakwazi ukuba neenkomo zamasi zebisi ezo ziza kwenzela ishishini lokuba uthengise ibisi okanye uzivulele ibutsha yokuba uxhele iinkomo uthengise inyama ube ngusomashishini wenyama.

Ubisi ukuze lungaboli ulivalela entweni efana nezigubhu okanye ipheyile ukuze uzifake endaweni epholileyo, ebandayo ukuze lingatshiselwa ibisi lide lijike libe ngamasi.

Ungaqale udinge into ezokuthela umhlaba ukwazele izityalo zakho zikhule kakuhle. Mna ngokwam ndingathatha amatayara emoto ndiwathele umhlaba. Kanjalo zingakwazi ukukhula phakathi kwamavili ako wemoto izityalo zam.

Inyama xa uyithenga kubafuyi basezilalini wenzela usube ubaxhasa nangoko nawe uzawuxhaswa ngabahlali basezilalini bazawuthenga inyama kwisilarha sakho sokuba bade baye kwiidolophu ezinkulu.

Hayi, ngokwam azikho iba ziipesika nakhona zisemithini.

Apha ekulimeni uncedeka kakhulu ngoba akudingeki ukuba uyothenga izipinatshi, iikhaphetshu, amazambane ezivenkileni, ungazikhipha kwasegadini yakho okanye entsimini. Apha ekufuyeni iyancedisa naloo nto ukuba kwamaxesha akudala zakulinywa ngeenkomo emasimini.

Inyama ukuba uyigcine isemkhenkceni kukuba wenzela ingamoshakali ngoba xa sekutshisa kakhulu iyabola kube igqibele seyinevumba elithile ingasatyeki .

Abasebenzi iifama ezininzi ziba kude needolophi okanye nemizi njengoko kuyafuneka ukuba xa une, xa uneplasi kuyadingeka ukuthi ube nazo iindawo ezizawuhlala abasebenzi kuye bangasokoli ngetransipoti.

Yona iyayityebisa i-GDP kodwa kuthwani ngabantu abangasebenziyo kuba abasakwazi ukuthenga ukutya xa use ixabiso eliphezulu.

Kule ndawo endisebenza kuyo yeegusha, iigusha ziba nintsi ukwaye ziphinde zingatyi endaweni enye kufumaniseke ukuba ezinye zishiyekele xa sowuyovalela ezinye, kudingeka ujonge kule ndawo ubulusela kuyo ezi gusha. Futhi masekufika eli xesha lokucheba uboya beegusha eyi, iba ngumsebenzi omnintsi kakhulu.

Ewe, ndiyakholelwa kulo ngoba ndiyaqonda ndiyayazi ndandikhe ndaba kwimeko enjalo ndisebenzela kwezinye iifama zaseKapa. Zasinayo i-UIF thina kweyethu ifama, nokuba ke ezinye ifama zingababhalisi abasebenzi, ezinye ifama zinale nto yokuqasha abantu bangaphandle kwazele bazobanika imali encinci kunale ebafaneleyo.

Iinkomo zenyama mfowethu kunzima ukuzifuya kuba zidinga ukunakekelwa kwaye zidinga nezitofu zokuba zisoloko ziphilile. Ungathengisi inyama embi ebantwini okanye kwiizilarha ezithenga kuwe ezi nyama zeenkomo.

Isivuno samaorenji siye sithengwe ngamashishini asezidolophini ezikufitshane nam.

Ukuwulungisa umhlaba kukuba uwuhlakule, uthele umanyolo, uwuthelele uwuphe amanzi amanintsi kwazele xa sowufake izityalo zikwazi ukukhula ngendlela efaneleyo kakuhle.

Ukuba ndibe ngumlimi wombona ndingadinga intsimi kunye negandaganda. Ngaloo ndlela ndingakwazi ukuzilimela umbona nam.

Hayi, ndithi ayolidinga, bayayidinga imfundo esesikweni ngoba ezinye izinto awuvele uzazi njee, kudinga uhlale phantsi uzifunde okanye uzibone zisenziwa. Kodwa ulwazi olunintsi uba nalo xa uzifunda kwaye kwazele nawe ukwazi ukuzenza xa sokuhamba ixesha.

Mna ndingabaxabisa ngokuthi ndibaxelele iintsuku zethu zokuxhela ukwazele bayifumane ngale ndlela abayifuna ngayo loo nyama ngelo xesha bayifuna ngalo.

Zona ziba khona iinzame ngoba amafama anokuphiwa iitanki zokuthi bafake amanzi acocekileyo kuze bangasokoli.

Hayi, zonke izikolo ziba nayo isifundo sezolimo ngoba kuba nzima ukuthi nibe nesikolo esisedolophini, phakathi edolophini esizawuphinde sifundise ngezolimo, kwaye kodwa abafundi bangaqeqeshwa banganikwa zii-practicals abazibonela khona ukuba kulinywa njani.

Iba yikhaphetshu kwaye nomfino zizo endizaziyo ezikhula noba sokuthiwa umhlaba kweli xesha omileyo.